Imali kumele uyiphathe ngendlela ekufaneliye, kumele ungakhombi wonke umuntu ukuthi lapho uphethe imali, ngoba abantu bazokubamba inkunzi uthole nokulimala.

Kumele ulinde umshwalense wezomgwaco kungaba kusikhathi esinganani sokulinda loyo mshwalense womgwaco, kungathatha isikhathi leside na. Imbangela lembi kakhulu kuthi ngilinde.

Kuba nemithelela lomubi kakhulu ngoba thine asikhoni ukufinyelela lapho kumabhange lasekudeni nathi e-Kenya noma i-Indiya, lapho kubhangela khona abantu abanemali .

Ngicabanga ukuthi uDane angayekela ukufaka isicelo ngobe imali ayisakhuphuki seku-overdraft, angeke achubekele phambili ngoba imali angeke asayithola njengoba bekayithola.

Ukuboleka imali yomuntu kunomthelela lomubi, kunomthelela lomuhle ngobe ukuboleka imali yomuntu, kumele umnikeze i-ID yakho or umatisi wakho. Kuze ukhone ukuthi angabe ungambhadali abambe umatisi wakho.

Izici ezibaluleke kakhulu ngobe uyakhona ukusendela umuntu ngecingo imali iye lapho akhona khona, usebenzisa umakhalekhukhwini.

Kungaba sincumo esinhle ukuthi bakwazise ukuthi kunemali ekhokhwayo kuze ukhone ukuya lapho ebhange.

Kungaba umthelela omuhle or ithemba lokuthi ngizocala ibhizinisi ibe impumelelo, imali yami ngizoyifaka emabhange ku-akhawunti.

Inzuzo yaleso sikhwama ukuthi kuzoba nangabe uthatha imali kuzoba nemali engezwayo phambili, kuze ibe yiningi leyo mali nase .

Kungaba nomthelela omuhle kakhulu ngobe uzobe asizakala loyo muntu kuze kungabi nendlala.

Kumele ucinisekise ukuthi loyo muntu oba u-forex-sa naye uyamthemba, nithembane kuze ungahambisi imali yakho, ube naleyo tekhunoloji ye-forex ube uyayazi.

Ngadumala kakhulu ngalelo langa ngithi ngiyoboleka imali ebhange, abazange bangiphatha kahle kakhulu ngaba nokudumala nokwata, angizange ngiphinde ngibuyela .

Ngidumala kakhulu uma ngakaze ngizwe ukuthi lona muntu uma ngiboleka imali akanayo imali engezwayo phezulu, so kungidumalise kakhulu uma sekazongilwisa lapha.

Kungcono kuthi umuntu umluleke ngaphambi kokuthi umsayinise amafomu ezimali zokubolekwa ze-overdraft kuze naye .

Kungaba nekukhathazeka kakhulu ngobe leso sikhathi leyo mali sengakafiki kuleyo mali lengeziwe, nesikhathi siyangishaya.

Ngingadumala kakhulu ngobe leyo mali ngisuke ngifuna ukuyisebenzisa kakhulu ngobe umshwalense womgwaco unamadileyi kakhulu, unokuvimbala kakhulu kuthi leyo mali uyilinde isikhathi .

Kungangilethela impumuzo ngoba ngizobe sengiyisendile le mali ngezenkundla ezemali zezephezulu, kule lunga lomndeni, kusiza kakhulu kakhulu kuyasiza vele.

Libhizinisi lakhe kuze lisebenzeke lula or asebenze nezisebenzi ezinye kumele abene-citizenship yala yala eNingizimu Afrika. Kuze azoba muntu walana azokukhona ukusebenzisa nelibhange nemabhange alana eNingizimu .